Uma kufanele ngihlele umdlalo weqembu wezingane ezineminyaka eyi-eight kuya kweyizi-ten, kungaba umdlalo wokufuna umcebo, lapho wonke umuntu ebamba iqhaza ekutholeni amahluphi futhi ngingaqinisekisa ukuthi wonke umuntu angajoyina futhi azizwe efakiwe ngokunikeza imisebenzi ehlukene engenziwa ngabantu abahlukahlukene, nangokuqinisekisa ukuthi imithetho iyacaca futhi iyalandeleka kuwo wonke umuntu.

Ngingazizwa ngijabule futhi nginokwaneliseka uma ngivuka kusasa ngithole ukuthi ngithola imali ngento elula njengokuluka abantu izinwele.

Ngikengazizwa ngidumala lapho ithimba lami liphuma imithetho yomdlalo futhi lokho kungawuthinta kakhulu umoya weqembu nobungane.

Uma mina nomngani wami sidlala umdlalo bese umngani wami eqala ukuncintisana futhi ecasukile lapho izinto zingasahambi ngendlela yakhe. Lokho kungangenza ngizizwe ngingakhululekile futhi ngingajabule, futhi ngingazama ukukhuluma naye ngomusa ngemizwa yakhe ukuze ngiqhubeke-ke, siqhube sinokujabula futhi sidlale umdlalo.

Izikole kufanele ziqinisekise ukuthi zinezinsiza ezifanele ezifana nezinkundla eziphephile, izinsiza zokuqeqesha ezifanelekayo, kanye nemishini eyanele ukuze zisekela izinhlelo zazo zomdlalo.

Ukuchayeka kakhulu ngobuchwepheshe nesikhathi kunganciphisa ukubamba iqhaza komfundi kwezemidlalo nomsebenzi womzimba wokuthatha isikhathi abangasichitha bezenza leyo, besenza leyo misebenzi.

Ezinye izinselelo abantu ababhekana nazo ekutholeni isikhathi zokuzilibazisa, sihlanganisa ukuba matasa nemisebenzi, imindeni, kanye nezinye izibopho kanye nokuntuleka kwamandla noma ugqozi ngemuva kosuku olumatasa.

Uma umuntu efana nami efuna ukuqala ukwenza imali ngomsebenzi wokuzilibazisa, ngicabanga ukuthi ingakanani imali oyitshalile ekuqaleni. Kungaqala kancane njengokuthengisa amakethe, ezimakethe zendawo noma kungadinga utshalo mali olukhulu ukuze uqhubekele phambili.

Yingoba omuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Kunabanye abantu abanganaso isiphiwo sokusebenzisa izandla, tholukuthi usebenzisa ingqondo kuphela nobunye ubuchwepheshe. Kube khona abakwaziyo ukusebenzisa izandla ukuthi benze abantu amakhanda. So, yingakho-ke singeke sifane noma uma wenza omunye umuntu ingekifane izinto esizenzayo ekhanda.

Kwaba nzima kakhulu ngoba kwaze kwadinga ukuthi kuze kungenele abazali besihlanganise, besikhulume nathi besiyale ukuthi-ke uma sidlala kufanele sidlale kanjani, uma sixabana kufanele sazi ukuthi sizilawula kanjani ngoba umdlalo kusuke kuwumdlalo.

Uma ngicabanga emuva ebantwaneni bami ngingakhumbula isikhathi lapho ukulethwa komdlalo omsulwa. Kwakuyinjabulo enkulu futhi-ke ngangizizwa ngijabule kakhulu ngaleso sikhathi ngoba nami ngangiseyingane, nabo-ke bangazizwa ngaleyo ndlela.

Yebo, ngike ngezwa umuzwa ojulile wenjabulo noma isasasa ngenkathi ngidlala umdlalo wesintu futhi lowo muzwa uvame ukuba ukuhlanganiswa kokuzijabulisa, ukugxumagxuma nabanye kanye nokuziqhenya ngamasiko ethu.

Amavidiyo okuzivocavoca akuyo yonke indawo kwi-inthanethi futhi ngabelana ngabelana ngoyibonile, futhi ngichaze ukubangaza kwami ekuqaleni, bese kuthi uma uyizama ubonise ukumangala kwakho, futhi kuba nokujabula phakathi uma ungazange uqhubeke nokungabaza kwakho.

Yebo, nginezinto zokuzilibazisa noma ezokuzijabulisa engingathanda ukufunda kabanzi ngazo, njengokuthunga kanye nokupheka.

zingaqinisekisa ukuthi izikhungo zazo zemidlalo zinakekelwa kahle, futhi ziphephile ukuthi zisetshenziswe ngabafundi ngokuba nohlelo oluhle lokuhlola nokulungisa njalo, kanye nokuqeqesha abasebenzi ngemithetho yokuphepha.

Yebo, ngiyasikhumbula isikhathi lapho sidlala igeyimu nabangani bami, kwakwenza sazizwa sisondelene nabo ngempela, futhi ubumnandi nokuhleka okwakukhona yikho okwakuyinjabulo kakhulu kulowomzuzu esasinawo.

Umsebenzi engiwubonayo wokuzilibazisa osukuwuwo osudume kakhulu impela kwezokuxhumana, yilo wokwenza amavidiyo. Tholukuthi nenza amavidiyo, nichwensa abantu, senikhuluma kabi ngabantu ngoba nazi ukuthi bahlala kude. Lowo msebenzi awungiphathi kahle neze neze, ngoba abantu banezinhliziyo ey'ngafani. Ungatholukuthi ungangidelela mina ngiseGoli wena ule eNatali, kodwa awazi ukuthi-ke ngingahlosani ngawe, awazi ukuthi-ke yini engakwenzela ngalapho. So, iyangihlukumeza mina lendaba eyenziwa abantu la kwezokuxhumana isikhathi samanje, akusefani nakuqala. Manje sowuvele uchwense nje ucwhense nje umuntu nje, ucabange ukuthi angeke aze akuthole kanti futhi lezo zinto ziyabulalisa.